Ukudlala neqela kuyamncedisa umntu ukukwazi ukunxulumana nabanye abantu, akwazi ukumamela abanye abantu. Kwaye kuyamncedisa umntu ukuba akhulise okanye aphuhlise izakhono zakhe, izakhono zakhe zokuthetha nabanye abantu akwazi ukumamela abanye abantu kwaye naye akwazi ukuba afunde ukwazi ukuzithethelela.

Mna izinto endizenzayo ukudlulisa ixesha lam kukudlala ngeenwele okanye ukwenza iinwele. Ndiyakuthanda ukwenza iinwele, iiwigi. Ngoko ke ndiye ngexesha lam xa ndingenzi nto, ndivase iwigi zabantu, ndizistayile, ndizikame, ndizilungise zibe ntle. Kodwa ke loo nto ndingayiva ngoba ndenza into endiyithandayo kodwa kwelinye icala ibe indingenisela imali.

Uqeqesho kunye nabasebenzi. Imali isetyenziselwa ukufuna abaqeqeshi abaphambili ze ke ngoku uba imali ayisetyenziswa kakuhle, abaqeqeshi abafumaneki abaqeqeshi abakwizinga eliphezulu ze abadlali bangaqeqesheki kakuhle.

Kungamnceda ekubeni afumane abahlobo, afumane indawo azokwazi ukuthetha nabanye abantwana kuyo nabo bathethe naye. Afumane into yokwenza ayithandayo azoyeka uba lilolo.

Zibaluleke ekubeni ziyancedisa ukuba uhlale unomzimba omhle or ukwazi umane uzilolonga kwaye ufunda uphilisana nabanye abantu kwiinkqubo zemidlalo zolutsha. Okwesithathu uba nento yokwenza uhlale uxakekile, ungaze ucinga imikhuba uba mhlawumbi udle iziyobisi.

Imidlalo endingathanda ukuyibona kwisikolo somntwana wam yibhola ekhatywayo, yirabhi, yi-netball, yi-hockey, yi-boxing kunye nomdlalo wokuqubha.

Kuyancedisa kuba kaloku okokuqala uba sempilweni, umzekelo xa . Okwesibini or okwesibini xa ukhona into masithi okanye udlala ibhola ekhatywayo ukore epalini, abantu odlala nabo baba nebhongo ngawe uzive ukhukhumale ikhukhumale indlela ozijonga ngayo uzive noko ungumntu nawe.

Ngoku kwa kusenzeka esi siganeko mna ndandingekazalwa kodwa ke xa sendisiva ngokwembali yoMzantsi Afrika ndiziva ndinebhongo ngelizwe lam kwaye ndiyayiqonda ukuba loo nto yaba nefuthe elihle kuqoqosho lwalapha eMzantsi Afrika .

Ndicinga ukuba kungokuba abantu baseMzantsi Afrika banikeza inkxaso kakhulu xa kudlalwa umdlalo wombhoxo. Nalapha emakhaya xa sibona abantwana abadlala umdlalo wombhoxo siyabaxhasa kakhulu kwaye abadlali bombhoxo xa kudlalwa umbhoxo, wonke umntu uyaphuma eMzantsi Afrika ayonikeza inkxaso. Ngoko ke ndicinga ukuba abadlali bethu baba nebhongo babe negugu bakhuphe onke amandla abanawo xa bedlala ukuze bagqwese.

Ezemidlalo zinefuthe elikhulu ekuphuhliseni uqoqosho. Umzekelo xa kudlalwa noba yibhola kwelo bala lithile kwelo bala lithile kuba khona abantu abathengisayo, abathengisa izikipa zaloo, zaleyo, elo qela lidlalayo. Abantu bayathenga nje imali iyahamba iyajikeleza ayimanga endaweni enye nto leyo ke siyaziyo. Imali funeka ingami endaweni enye, ijikeleze izulazule izulazule ukuze uqoqosho luhambe. Kwaye xa ke umzekelo kudlala iWorld Cup, siyayazi abantu bayehla bayenyuka, basebenzisa iihotele. Nje kuba phantsi phezulu, imali iyahamba.